Eya, fa o tšhameka metšhameko ya kgaisano mo metšhamekong ya seileketeroniki. O ka ikentšha bodutu ka nako e le nngwe mme ebile wa itumelela yona.

Eya, ka gonne re kgone go tšhameka metšhameko mo megaleng ka nako nngwe le nngwe e e leng gore ra e batla, mme ebile go sa tlhokagale gore re tsamaye ka namana gore go tšhameka metšhameko.

Ke motšhameko wa Bubble Crush, Speed Man Speed Fund, Dragon Ball Z.

Go tšhameka metšhameko ka dieleketeroniki go ama metšhameko ya segompieno le tsela e re tšhamekang ka yone ka gore e re neela .

O kgona go tshameka metshameko ka nako nngwe le nngwe e o e batlang ka tlhwatlhwa e kwa tlase.

Fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o tlhoka data, mme metshameko e e leng gore e tumile mo nakong e jaana ke Fortnite, Call of Duty, Minecraft le League of Legends.

O ka nna le bothata jwa boitekanelo mo mmeleng jaaka bothata jwa matlho kgotsa bothata jwa mokwatla, mme nna motshameko o ke o ratang mo internet-eng ke League of Legends.

Metshameko ya inthanete e tlhoka data ka gore ba go direla itshupo ya inthanete, mme metshameko e tlhoka data ya inthanete.

Lebaka le le dirang gore motho kgotsa batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo. Ke gore ba tle ba batla go itlosa bodutu kgotsa ba tlabe ba tlhoka boroko kgotsa ba tle ba batla kamano go le bosigo. Mme ke nagana gore motho ga a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e kwa godimo. O tshwanetse ke go dira bonnete jwa gore o tsenya Wi-Fi gore a kgone go tshameka metshameko ya inthanete.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona. Ka gore e re fokoletsa nako e le ntsi ya rona mo seterateng kgotsa mo ditseleng. Mme metshameko ya inthanete e ne e se teng bogologolo ka gore thekenoloji e ne e e fetoge mme ebile le mafaratlhatlha e nne a a fetoge.

O ka utswetswa itshupo ya gago ya inthanete. Mme o ka sireletsega kgotsa wa ipolokela ka go dira bonnete jwa gore o dira di-password, tse eleng gore di thata ga di bonolo gore o ka di tshwara.

Batho ba ba leng kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Ka gore mafaratlhatlha a bone ke a e leng gore ga a siama, mme ebile ga bana tsone di five G mme ebile gape le thekenoloji ga ya fetoga thata kwa magaeng. Mme metshameko e eleng gore e bonolo gore ba ka e fitlhela mo inthaneteng ke bo Sudoku le bo Bubble Crush.

Fa nka nna le tšhono nka bopa metšhameko e dirang gore bana ba nne le kgatlhego ya gore ba ithute. Ka tsa puo le gore ba ithute ka tsa sedumedi, mme ebile selo se ke se tlhokang gore ke fetole metšhameko ya mo inthaneteng ke gore e batle data. Nka dira bonnete jwa gore metšhameko ga e batle data.

Ka tsela e sa siamang ka gore motho o a itatlhegela, mme ba atlelete bone ba ka nna le dikgobalo ko mmeleng fa ba tšhameka. Mme re ka fokotsa ditlamorago tse ka go ruta batho le go ba neela kitso ka tsela e motho a tšhwanetseng ke go tšhameka ka yona gore a nne ntse a sireletsegileng fa a tšhameka ka dieleketeroniki kgotsa e nna atlelete.

Gore batšhameki ba dieleketeroniki ba itekanele ba tshwanetse ke go ikhutsa, go ikatisa. Ba je sentle mme ba nwe metsi a le mantsi, mme ba dire bonnete jwa gore ba robala ka lobaka lo lo leele.

Metšhameko e e ba thusa gore ba ikatise ba ithute go rarabolola mathata le tirisano mmogo. Ka gore fa ba tšhameka ba buisana le go ithuta go le gontsi ka mongwe le mongwe le ka ga bone.

Motšhameko kgotsa metšhameko e bana ba e ratang ke go tlola kgati mme o mogologolo ke wa kgwele ya dinao ka gore o kopanya batho.

Metšhameko e dira gore bana ba kgone go akanya, mme seo ke sone se e leng gore se ba neela bokgoni jwa go tlhama dilo di le dintsi.

Motšhameko wa tennis o batla gore o tšhamekiwa ke batho ba le nne, mme le o tšhameka ka ntlha ya gore letlalo le phasetsana tennis mme ba bangwe ba e kapa ba phasetsa ba bangwe.

Motšhameko wa go tlola mogala o batla batho ba le bararo. Mongwe o ka fa letsogong la moja mongwe o ka mo letsogong la molema, mme ba tshwara mogala mme ba o o mongwe o dula mogare mme ebile wa tlola tlola.

Bana ba tšhwanetse ke go latela molao wa gore motšhameki o tšhwanetse go tšhameka jang. Mme bagolo ga ba letlelelwa go tšhameka le bana ka gore bana ba tšhwanetse ke go ithuta ntle le thuso ya bagolo.